Re ja kwa manyalong go keteka lenyalo le go bontsha kutlwano. Dijo tsa lenyalo di monate ka gonne di apeiwa ka maiteko a kgethegileng, di kgethegile, mme tikologo ya boitumelo e dira gore di nne monate le go kgatlha.

Meletlo ya setso e thusa go aga basetsana go nna basadi ba ba nang le boitshwaro, seriti le boikarabelo. E ba ruta maitseo, bokgoni jwa botshelo, tlotlo le botlhale, jwa bogologolo. E ba baakanyetsa botshelo jwa bosadi le seabe sa bone mo setšhabeng.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo mo ditoropong di ka fokotsa boleng jwa botshelo ka go baka mathata a madi, bonno jo bo bokete, kgatelelo ya maikutlo le kgaogano mo setšhabeng. Ditlamorago di akaretsa borai, go nna mo mebileng, mathata a lelapa le thuto e kwa tlase.

Dijo mo meletlong ya phitlho di na le seabe se se botoka mo go tshegetseng ba ba hutsafetseng, go gopola moswi ka tlotlo le go nonotsha kutlwano ya setšhaba.

Setso le bodumedi, di ka tsamaya mmogo fa go na le tlotlo, kutlwelobotlhoko le temogo. Tona ya botlhokwa ke go itse gore, di amana jang mo botshelong jwa gago le gore o ka di diragatsa jang, ka thulaganyo e e sa bakeng kganetso.

Setso se tlhomamisa tlotlo magareng ga malapa le batho, fa bodumedi bo tlhomamisa lenyalo mo Modimong. Ka bobedi di aga motheo o nonofileng wa lenyalo. Di ruta lorato, tlotlo, boikarabelo, di bo di thusa gore lenyalo le nne le botshelo jo bo tlhamaletseng le jo bo kgotsofatsang.

Bokebekwa bo ka thibela dikgwebo go atlega, mme seo, se ka ama ikonomi ka kakaretso ka tsela e busula. Dikgwebo di ka itemogela ditshenyegelo tsa madi, go fokotsa bareki, go oketsa ditshenyegelo tsa tshireletso, go thibela peeletso le go felela ka go latlhegelwa ke ditiro.

Fa ke ne ke le motlhami wa diaparo, ke ne ke tla dira diaparo tsa sejwalejwale, tse di nang le ditlhopha tsa setso, jaaka mekgwe, disutu le ditlhatshwana, go kopanya setso le fashion-e. Seno se thusa go boloka boswa, gape se rotloetsa bo dikgogomoso mo setsong sa rona.

Mmino wa setso, ditiro tsa diatla di bontsha setso le hisitori ya setšhaba ka go supa maitlhomo, tumelo le boitshwaro jwa setšhaba. Ditiro tseno tsa botaki di fetisediwa ka ditsela tsa moloko, go ruta bašwa thekenoloji ya sejwalejwale, e thusa go boloka le go abelana ka ditso tseno, go netefatsa gore di tla tswelela go tsamaya mo dikgolong tse di latelang.

Dijo tse di apewang ka bonako, di bonolo, di a potlaka le go tsena mo go tsone go bonolo. Ka botshelo jo bo potlakileng, le nako e e lekanyeditsweng. Dijo tse di apewang ka bonako, di direla ba ba tlhokang dijo ka bonako ba ba senang nako ya go apaya, gape di a bonala ga go tlhokega le thekolo e e sa lekaneng.